Ka gore e mo romela melaetsa mo go WhatsApp. Mo nakong ya kajeno o ka kgona gore o bue le ditleliniki ka WhatsApp-o, o kwala potso fa le ba go araba le ka go baya alarm-o gore fa setse e lela fa le go itse gore ke nako ya gago ya gore o nwe ditlhare tsa gago.

Di thusa batsofe gore batle ba kgone gore ba ditlhare tsa bona ka bo gaufi, segolo thata ba e leng gore ga ba kgone go tsamaya maeto a matelele di thusa gape le bo mme ba ba nang le masea gore batle ba kgone go ba tsamaisa moento. Thusa gape le bašwa gore ba tle ba kgone gore ba tsamaya ba ile go tlhabiwa tsa thibela le gore ba 'ire le ditlhatlhobo tsa HIV le TB di thusa thata ka gore ebile bontsi ba ditleliniki tse di leng fo gae o fitlhela di sena ditlhare tse di tlhokwang ke badumedi ba motse o o, jaanong tleliniki e tsamayang e a thusa ka gore e tshwana ditlhare mme ebile e fela ntse ko bo wa kgafetsa-kgafetsa ka gore berekela motse o ba e thabela.

Ke gore ba tlhapise sefifi se tswe mo go wena gore jaanong o kgona go nna motho mo ntšhwa e tle o kgone gore o seke wa sadiwa morago ke madimabe. E thusa gape le gore le wena o ikutlwe o imolotse mo mmeleng le mo moweng o ikutlwe le siame.

Ya poraefete ba na le tlhokomelo ebile ba tlo o itse gore ba kgone go lebelela moratiwa wa gago o godileng a le mo nosi, ba mo tshole e kare ke ena fela nnang ka for legaeng leo la batsofe. Ga go tshwane le ko ya puso ko ga puso go fitlhela go tletse ebile go sena le tlhokomelo e e siameng.

Ba tshwanetse gore ba tlhatlhobiwe diteko tsa TB gore ba tle ba itse gore ba nwa ditlhare tsa bone tsa TB le tsa HIV. Ka gore fa o na le TB ka fa o na le HIV ga go reye gore jaanong tshwanetse o tlogele ditlhare tsa gago tsa HIV o dinwa tsotlhe gore di tle di kgone go go thusa mo masoleng a gago a mmele gore di lwa ntse bolwetse bo. Ka foo ba tshwanetse gore ba 'ire diteko tsa bone tsa TB gore ba tle ba kgone ba bone gore ba ile ba fa ditlhare tse feng.

Ba kgona go di fitlhelela dithibelapelegi bašwa ka gore bontsi ba nako ga e setse e fitlhile ya gore ba ye ko tleliniking ba ile go tsaya dithibapelegi pelegi tsa bone ba teng ko teng ko tleliniking ba di tsaya ebile ba latela molao wa badiri ba ko tleliniking.

Ee, baimane ba tshwanetse gore ba tswelele pele ba nwa di ARV tsa bona gore ba thibela gore ngwana a seka a tla tsenwa ke mogare wa HIV.

Melemo e a thusa ka go tlhobaela ka gore o kgona gore jaanong o nne o iketlile o seka wa nagana thata, mme e ka dirisiwa ka katlego fa o ka latela melao e baoki ba go fang ona ba go raya gore o nwe ditlhare tsa gago jang. Mathata a ka nnang teng fa o ka nwa thata go feta di-measurement-e tse ba go reileng ba re o di nwe kgotsa wa kanna wa se dinwe ditlhare tsa gago ke fa e leng gore jaanong oa akanya thata ebile o simolola go e ka re bophelo wa gago bo tlhakatlhakane batho ga ba go bone sentle ga ba go tseye sentle.

Gore a tshele botshelo gagwe ka mokgwa oo batho ba e seng di gole ba ba tshelang ka teng. A tswele ko ntle a bone gore ke eng se a ka ratang go se dira gore batho ba tle ba mo tlwaele le ene a tlwaele gore batho ba mmona gore le ena a kgone go itse gore ka fa ntle kafa o amogetswe a seka a inyatsa.

Ka go ba direla dijo, ba bangwe ba ba tlhapisa, ba bangwe ba ba ela ko tleliniking ba ile ba tseela ditlhare gore ba tle ba kgone gore ba nwe ba nne botoka. Ba bangwe ba kgone gore ba tsamaye ba ile go ba patele dikoloto tsa bona ge setse ba amogetse madi a a puso.

Nka mo raya ke re a tsamaye a ile go ikokomela gore a ile go utlwa dikgang gore go ka tswa go na le eng, go gongwe dikgang tsa motho ga di batle ditlhare tsa Setswana di batla fela gore a 're gore botshelo jwa gage bo kgone go nna botoka sefifi se tloga mo go ena, le ene a kgone go boela tshela botshelo bo bo ntseng pila bo a ne a bo tlwaetswe.

Ka gore bašwa ba rona ba bona go nwa bojalwa e le selo se e leng gore sa kgatlhisa, mme e le batho ba e leng gore ba rekisa bojalwa bontsi ba bone ga ba ga botse bana gore ba dijara tse kae ba rekisetsa bana fela go ntse go le fela jalo. Jaanong fa e simolola ko sekolong bana ba kgone go itse gore go nwa bojalwa mo dijareng tse ba leng mo go tsona ga go a siama ebile go tla ba senyeletsang bokamoso.

O tshwanetse gore a kope lekwalo ko tleliniking gore a tla kgone go ya kwa a ile go tsaya ditlhare tsa gago, ka gore go nna fela a sa tshola ditlhare o tlo mmusetsa morago.

Ke bona go sa siama ebile go sa re ame sentle, ka gore molwetse o tloga foo o gabone ka matsha go fitlhela ka ura ya bone a tswa a re o ya ko bookelong a ela gore ene a wa fitlhang wa ntlha gore ga e doctor e fitlha ko bookelong e simolola go bona balwetse e be e le gore ena o ko pele pele. Jaanong o tlhola ko sepetlele ko o a ba tla ga e lata a lapile a tshwerwe tlala a le bokoa a lwalang go feta ka mokgwa a nale ka teng ga ne a tswa ka fo ntlung a ya kwa sepetlele.

Ee, o ka nna le malwetse a ko thoko ka gore tlabe di simolola go tsena mo mmeleng wa gago di se di tlwaele mmele wa gago, jaanong le ko tleliniking or ko bookelong ba go raya gore o tswelele pele o nwa ditlhare tsa gago ntse go le fela jalo gore di tle di kgone go go tlwaela mmele wa gago o seka tla wa bone kare wa a lwala jaanong fa o tlogele gore o kgone go nna sentle. Tswelela pele fela jalo gore di tle di kgone go tlwaela mmele di kgone gore di berekisane le masole a gago a mmele.

E na le seabe se se siameng ka gore baagi ba e leng gore ba na le bona bolwetse ba TB kgotsa HIV ba kgone go ya tleliniking ba sa boife sepe ba sa tshabe gore go na le batho ba tlo kgotlhanong ka bona ba bua ka bona kgotsa gona le batho e leng gore batle ba tle ba dira gore ba ikutlwe e kare ga ba tshwane le bona ke batho e leng gore ba tshwanetse ba tsholelwe ko ko toropong ya bona ya batho e leng gore ba na le bolwetse ba TB le HIV. Jaanong fa go na le kemo nokeng ya baagi, baagi ba kgone go thusana le go phutha ena le go rotloetsana gore ba kgone go ya ko tleliniking ba ile go kry-a ditlhare tsa bona tse di tshwanetseng.